Ukuze iplazi libhalanse ukukhiqiza kwazo zombili le zinto, kumele liqashe abantu abalingene noma abasebenzi abalingene ukuthi bakwenze kokubili lokhu. Ipulazi kumele libe nabasebenzi abalingene abazosebenza ekukhiqizeni kokudla, bese liphinde futhi liqashe abasebenzi abalingene abazosebenza ezinkonzweni zokwamukela. Lokho kuzokwenza ukuthi yomibili le mikhiqizo yasepulazini inakekeleke kahle.

Anginalo ulwazi oluningi ngezinhlelo zokusebenza ezivinini, kodwa ngiyacabanga ukuthi iy'nambuzane eziningi kakhulu lapho izinto ey'fana ney'mpukane kanye nezinambuzane, ngoba zombili lezi zinambuzane zivamile ukubakhona endaweni enezinezithelo ezifana namagilebhisi nezinye izinto.

Abalimi basezindaweni ezomile bangathuthukisa iy'ndlela zokuthi banisela kanjani ngokuthi benze ucwaningo lokuthi izitshalo abasuke bey'tshalile zidinga amanzi angakanani ukuze zikhiqize imikhiqizo ekahle futhi esezingeni eliphezulu. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukuthi bahlele ukuthi bazinisela nini iy'tshalo zabo, nanokuthi futhi bazinisela kangaki ngosuku nezinga lamanzi ezilidingayo ukuze zikhiqize kahle. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukuthi bangawamoshi amanzi noma bazinisele kakhulu ngokweqile kunalokhu abadinga ukuthi bazinisele kona.

Anginalo ulwazi oluningi ngalesi sihloko kodwa ngiyacabanga ukuthi, ukukhiqiza kwezitshalo emhlabathini omunye isikhathi eside kuyalehlisa izinga lomhlabathi, mekulokhu kutshalwa nsuku zonke noma ngayo yonke iminyaka.

Enye indlela ipulazi elingadala ithuba elihehayo nelifundisayo kwisivakashi, ukuthi bafundise izivakashi indlela iwayini elikhandwa ngayo kusuka ekukhiweni kwamagilebhisi, ukuya ekuwavubeleni ukuze iwayini likhandwe, nokuthi lithatha isikhathi esingakanani iwayini ukuze livutshelwe liphinde futhi lifike nasezitolo kubaphuzi balo.

Abalimi abasafufusa endaweni yangakithi batshala iy'tshalo ezifana nombila, utamatisi, amazambane kanye nethanga, nemfino.

Ngiyacabanga ukuthi iwayini eli-organic linezinzuzo zempilo eziningi njengoba izitshalo ezi-organic zinayo imiphumela emihle ngokwezempilo.

Anginalo ulwazi oluningi nge-hydroponics kodwa ngiyacabanga ukuthi indlela lokugcina amazinga omsoco aphezulu ey'tshalweni ngokusebenzisa i-hydroponics, ukuthi amanzi kumele abe nawo ama-nutrients adingwa iy'tshalo ezisuke zitshaliwe ukuthi zikhiqize izitshalo ezinomsoco futhi ezisezingeni eliphezulu.

Abalimi abasafufusa bayakwazi ukuthi bazikhiqizele ukudla kwabo, futhi bazi futhi ukuthi baphilise imindeni yabo uma bezitshalela izitshalo zabo emapulazini noma ezindaweni zabo. Lokho kuyalehlisa izinga lokungalingani futhi nobubha futhi liyabehlisa. Enye indlela futhi ukuthi abalimi abasafufusa bayakwazi ukuthi imikhiqizo yabo bayithengisele iy'tolo ezinkulu ezingasezindaweni lapho bahlala khona ukuze bazenzele imali, baphinde futhi baphilise nemindeni yabo.

Uhulumeni kanye nochwepheshe bezokutshala, bangaqala uhlelo oluzoqalwa uhulumeni kanye nabo labochwepheshe ukuthi bafundise abalimi ngokubaluleka kokonga kamanzi, nanokuthi iy'tshalo abasuke bey'tshalile zidinga amanzi kangakanani ukuze zikhiqize imikhiqizo emihle futhi eminingi. Lokho kungakwenza ukuthi izinga lokonga amanzi linyuke futhi amanzi angamosheki.

I-automation ingadlala indima enkulu ekutheni abantu uma bangekho ukukwenza imisebenzi, imishini iyona engayenza leyo misebenzi leyo ukuze imikhiqizo iqhubeke ikhiqize-ke ngisho noma abasebenzi bengekho.

Izindawo ezisemaphandleni eziningi zikude nasemadolobheni, yingakho abantu abaningi abahlala kulezo y'ndawo bengenayo imisebenzi. Kepha izindawo ezisemaphandleni eziningi zinomhlaba omkhulu futhi osezingeni eliphezulu. Manje-ke ezolimo ziyasiza kakhulu ukuthi abantu abahlala kulezo y'ndawo bathole imisebenzi emapulazini akhona lapho kulezo y'ndawo abahlala kuzo. Futhi leyo misebenzi iyakwazi ukuthi ithuthukise iy'mpilo zalabo bantu labo abasuke behlala ezindaweni ezisemaphandleni.

Izinto ezikhathaza kakhulu ezemvelo ezihlobene nokukhiqizeka kwesikhumba, njengokugawulwa kwamahlathi noma ukungcoliswa kwamanzi, futhi kukhona nezinye futhi ezifana nokuthi ukungcoliseka kwamanzi uma kuwashwa lezi zikhumba lezi, futhi lawo manzi lawo angazithola esefika ebantwini abantu bawaphuze baphinde bagule ngapha ngaphezu kwalokho. Enye futhi into ekhathazayo ukuthi abasebenzi abasebenza ezimbonini ezikhiqiza isikhumba, bayagula futhi baphinde baphathwe izifo eziningi ezisuke zidalwe ukuthi basebenza kuzo lezi zimboni ezisuke zikhiqiza isikhumba.

Kuwumsebenzi kahulumeni, ukuthi aqiniseke ukuthi izindawo ezisemaphandleni ziyafinyelelwa iy'nhlelo zobuchwepheshe bozolimo, ukuze abalimi basemaphandleni noma basey'ndaweni zamakhaya, zasemakhaya, bakwazi ukuthi banyuse izinga lemikhiqizo yabo. Kanye futhi baphinde bakwazi ukuthi baqashe abasebenzi ukuze izinga lokuntuleka kwemisebenzi lehle.